Yebo, bakhona abaculi la endaweni yangakithi. Kanye namanye nje amaciko enza izinto ezahlukahlukene. Kukhona nendawo eyihholo lomphakathi lapho okuye kuhlanganwe khona kuzokwenziwa izinto ezithize kuculwe kube namabhendi omculo, kanti futhi nangokuphela kwenyanga kuye kube khona neminye imbungazo eyenziwayo, emagrawundini lapho kusuke khona kunabaculi bezocula benandise, kube khona namanye amaciko ahaya izinkondlo, kube mnandi nje kuhlanganwe kuwumphakathi kujatshulelwe.

Mina ngokubona kwami lana ukuthi awuthole ukuthi la bantu ofuna ukuxhumana nabo, yiziphi iy'ndawo abazisebenzisa kakhulu? Nawukuthi hlampe omunye isikhathi esiningi uthola umakhalekhukhwini, uyafonelwa mele ukhulume naye uzumfonele isikhathi esiningi. Abanye batholakala ey'nkundleni zokuxhumana, ilapho okwazi khona ukuthi uma ufuna ukuxhumana naye kahle khona ilapho-ke ozomthola khona. Yizona zinto engiboni ukuthi zibalulekile futhi yizona ey'ngasebenza.

Kulo mcimbi ngicabanga ukuthi kumele sixube lonke uhlobo lwabantu bendawo ngoba umcimbi wendawo. Ukuze kuzogcwala ngicabanga ukuthi kumele wonke umuntu evumeleke ukuba khona. Sifake namaciko ahlukahlukene nama-gender akhona. Kube khona okuzohambisana nabantu abadala, kube khona okuzohambisana nentsha, kube khona okuzohambisana nentsha le esikhulile, bese kuyahlukana-ke ngokomculo wabo. Abanye abathanda amagqomu bebekhona, abathanda amapiano bebekhona, nabathanda umculo opholile bebekhona, kanye nabahayi bezinkondlo bebekhona ukuze wonke umuntu ezozizwa amulekile futhi akuthokozele ukuba khona nangelinye ilanga ephinde efise ukubuya.

Esikhathini esiningi into eyenza ukuthi ezinye izingoma zikhumbuleke yingenxa yezinto hlampe izinto ey'suke zenzeka ngaleso sikhathi zisuke hlampe zihambisana kanye naleyo ngoma khona uzokhumbula lutho oh, ngalo nyaka kwakunengoma ethize, ngalonyaka kwakudlala into ethize noma kunento ethize eyenzeka njenge ngoma nje eyike yaduma ngesikhathi se-FIFA World Cup twenty-ten la e-South Africa leyo ngoma yaduma kakhulu ngoba yakhishwa ngesikhathi sebhola lapho wawulindele khona umhlaba wonke ukuthi uzohlangana kule lizwe yakhishwa vele ibhekise kuwo lo mcimbi owawenziwa. Yingakho-ke ikhumbuleka futhi ingakhohlweki kalula.

Into eyenza ukuthi kube yimpumelelo njengoba ucwaningo labo balwenze kahle, bakwazi ukuthi ezinhlelweni zabo abazenzayo wonke umuntu ekwazi ukuthi engene e-akhomodeyitheke ezizwe amukelekile.

Ingoma nengoma iye ihambisane nesikhathi, iye idlalwe la ngaleso sikhathi sale yonto nto esuke yenzeka. Njengey'ngoma nje zemibhikisho ziculwa makusuke kubhikishwa, sekuzoba iy'ngoma zomaskandi ziculwe mase kuhlangene amasikandi kwenziwa amasiko athize nendlamu kanjalo makushaya indlamu sicula ngaleso sikhathi ngoba ngeke uthathe ingoma ecula makwenzeke enye into lo oyoyicula kwenye wenye akuhlangani kanjalo.

Abadidizeli zey'nkundla zokuxhumana bey'nkundla zokuxhumana bayalwenza ucwaningo labo balwenza balwenzisise, ngoba bayazazi izinto ey'thandwa ngabantu okuyizona abay'landela kakhulu. So bathatha lezo zinto, kube yizona-ke abay'phusha phambili ukuze abantu bezoza ngobuningi bazo. Into okusuke kuyiyona ehamba phambili ngaleso sikhathi iyona nabo abay'beka phambili ukuze bezozuza abalandeli abaningi.